Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko i ku hi hambanisa tanihi mindhavuko to hambanahambana, na ku tlhela wu tlakusa ndhavuko walowo.

Mina ndzi tsakela ndlela ya mambalelo ya khale, tanihileswi vanhu a va ambala ku ti hloniphisa.

Eka ndhavuko wa ka hina, mutekiwa wu ambala xibelani, ambala na yele, ambala na masandhazi. Muteki wu ambala tinjhovo.

A xi ta languteka xi ri ni mihlovo ya ku hambanahambana leyi kombisaka ndhavuko wa Xitsonga. Tanihi leswi ndhavuko wa Xitsonga wu tivekaka hi mihlovo leyi loko munhu a nghena endhawini vanhu hinkwavo va jika va langutisa yena.

Ina ndzi ehleketa leswaku swa ha ri swa nkoka na namuntlha. Tanihi leswi vaTsonga va ha ambalaka xibelani, va ha ambalaka minceka, va ha ambalaka vuhlalu. Laha va kombisaka va tinyungubyisa swinene hi swiambalo swa ndhavuko wa ka vona.

I ku ambala xibelana, va ambala vuhlalu bya le nkolweni, bya le mavokweni, bya le nhlokweni, yele, na masandhazi. Na minceka ya mihlovo yo hambanahambana, minceka ya n'wamajavuya.

Leswi xibhelana a xi gandlisiwa swona emikarhini ya khale ni emikarhini ya sweswi a xa ha fani. Leswi lexiya xa tiulu xa khale a xi endlisiwa xiswona, na xa tiulu swa sweswi a swa ha fani.

A ndzi ta katsa vuhlalu. Ndhavuko wa Xitsonga na swiambalo swa Xitsonga swi tikomba ngopfu hi loko swi ri na vuhlalu. Ndzi tlhela ndzi katsa na muhlovo wa xitshopana.

E-e, vanhu va mbala swiambalo swa ndhavuko masiku lama loko va ya emitlangwini ntsena. Nkarhi wun'wanyana loko emitirhweni ya vona, va va kombele leswaku va ambala endzhaku ka siku ra ndhavuko.

A ndzi ta n'wi tivisa leswaku swiambalo swa ndhavuko hi swi ambala hikuva hi tinyungubyisa hi ku va vatsonga. Loko hi swi ambarile swi kombisa vutsonga swa bya hina. Swi ti kombisa leswaku hina hi vatsonga ho chava ku tsongola swa van'wanyana.

Ina vavasati va tshikeleriwa swinene emindyangwini. Emindyangwini yin'wanyana loko wasati na wanuna va tekanile ku nga ri na xin'wanana, ku nga ha tshikeleriwa loyi wa n'wasati. Va vula leswaku hi yena mhika, va rivala ku ri na loyi wa wanuna hi rin'wana ra masiku a nga tshuka na yena ku va ku ri yena a nga na swiphiqo.

Vutivi byi nga ha tsariwa ehansi leswaku vatsonga va mundzuku va hlaya vutivi lebyi, va swi tiva leswaku vatsonga va huma kwihi.

Vukreste byi endle leswaku Vatsonga va tshika ku phahla, va vula leswaku ku phahla a swi pfumeleriwi tikerekeni ta vona. Van'wanyana a va ha dlaya swifuwo, va vula leswaku a va fanekelanga ku hala ta ngati ya xifuwo ehansi.

Mitirho ya vavasati endyangwini ku ya hi ndhavuko ya ya Vatsonga, i ku tlhogomela emutini. Wasati wa sweka, wasati u langutisa vana Mitirho leyi a ya ha tirhi manguva lawa. U kuma leswaku wasati a byela wanuna leswaku na yena u na mavoko a nga ha sweka.

E-e, u nge kumi vakokwani va manguva lawa va karhi va dyondzisa vana mintsheketo, kambe va vona mavonakule na vona.

Ina, a ndzi ta lava ku ri dyondza. Tanihi ririmi leri twakalaka ri tsakisa swinene.

VaTsonga va lahla ririmi ra vona loko va fika emadorobeni hikuva va twa onge, loko munhu a ri mutsonga u tekeriwa ehansi.

E-e, mina ndzi vona onge Xitsonga xi olovile.

A ndzi ta va tivisa leswaku va fanekele va tinyungubyisa hi ku va Vatsonga. Naswona loko va ti cinca, va endla leswaku vanhu van'wani va tindzimi tin'wana va ya emahlweni va tekela Xitsonga ehansi. Hikuva na vona Vatsonga xa va nyumisa ku va Vatsonga.

Vantshwa va nga pfuneta hi ku tsala vutivi lebyi. Va lava ku dyondza ka vanhu lava ka vadyuhari va tivaka swa ndhavuko wa Xitsonga. Leswaku na vona va ta kula va karhi va swi tiva, va ta swi dyondzisa vana va mundzuku.

Mintsheketo yi endla leswaku vanhu va tiva laha matsonga va humaka kona kumbe, vanhu va ti tiva ku ri mina tani hi mutsonga ni huma kwihi. Xana ndhavuko wa ka hina ndzi nga wu hlayisa njhani?

Vukreste byi endle leswaku vanhu va pfumela leswaku a ka ha phahliwi, hikuva loko u phahla u va u karhi u vulavula na madimoni.

Ina, swi nga hanya swin'we. Munhu a nga ha khongela hala tlhelo a karhi a hlonipha ripfumelo ra ndhavuko wa yena. Loko ku ri ku phahla, va nga ha phahla.

Ndzi nga ha hlamusela hi ta ku lova ka Yeso, laha a nga fela swidyoho swa mani na mani. Ndzi nga ha hlamusela hi ta laha Maria a nga kuma Yeso ha kona, laha Yesu a nga byela Petro leswaku u ta n'wi xenga ha kona.

Vakreste a va fanekelanga ku phahla.

Munhu loko a ta ekerekeni u ta va a karhi a dyondza hi rito ra Xikwembu. U ta va a karhi a endla vuxaka na xikwembu leswaku hi siku ra mahetelelo Xikwembu xi karhi xi va xi n'wi tiva na yena. Na yena a ri tsarile vito ra yena ebukwini ya vutomi.

Vonelo ra mina i ku va, loko munhu a tshemba eka xilo xo karhi, a tshembela ka xona hi mbilu ya yena hinkwayo, swa endleka. Loko va karhi va kombela ku pfuniwa eka vakokwani va ri na ripfumelo leswaku loko sweswi ndzi nga kombelaka vakokwani xilo lexi ta endleka, hakunene xi ta endleka. Ku nga ha ri ku ku endla vakokwani, kambe hi ku va munhu a ri na ripfumelo.

Munghana mina ndzi tsakela ku ambala swiambalo swa ndhavuko wun'wana leswi swi endla leswaku tanihi mutsonga swi ti kombisa leswaku ndzi tsakela mindhavuko hinkwayo leyi nga laha Afrika-Dzonga na ku a ndzi tekeli mindhavuko ya van'wana ehansi.

Vavasati va nga ha mbala swibelani na minceka na tiyele va tlhela va boha maduku vavanuna va nga ha mbala timphaxana na tinjhovo.

E-endzi vona va nga ha swi tekeli enhlokweni hikuva vantshwa va masiku lawa a va ha mbali swiambalo swa ndhavuko kambe va ambala swiambalo leswi va swi tsakelaka swiambalo swa kona leswi humeselaka mirhi ehandle.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka leswi swi endla leswaku vanhu va ndhavuko wun'wana va swi tiva leswaku Vatsonga a va tekeli tindhavuko tin'wani ehansi.

Loko ndzi languta eka ndhawu leyi ndzi humaka eka yona vana va rhandza ku ambala swiambalo swa ndhavuko swinene.

Ndzi vona swi ri swa nkoka hi ku twisisa leswaku munhu a nga ka a nga hanyi a ri yexe.

Ndzi nga ha va tsundzuxa leswaku a swi vuli leswaku loko u loveriwile hi nuna a nga ha tlhela a ku lovela nakambe naswona a swi vuli leswaku loko nuna wa wena a lovile u nge he pfuki u kumile wun'wana wo ku rhandza ku fana na leswi nuna wa wena a ku rhandzisa xiswona.

A ndzi ta endla hikuva manana a hi wa wun'we naswona loko ku ve swi ta tsakisa munghana wa mina a ndzi ta swi endla.

Eka ndhavuko wa hina nkoka wa mavito ya xivongo i ku tivisa vanhu laha va humaka kona.

Mavito ya xivongo i mavito ya vanhu lava va hanyeke va xivongo xexo nkoka wa kona i ku vanhu va tiva leswaku va huma kwihi na ku vatswari va vona a va ri va mani.

A ndzi ta ku eka yena nkoka wa mavito ya xivongo i ku tiva leswaku wena i mani i n'wana wa mani naswona loyi a ku bebuleka u tswariwe hi va mani a ku ri na va mani emahlweni ka yena.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku nkoka wa mavito ya swivongo i ku tiva laha munhu a humaka kona.

Vukreste i ku amukela hosi tanihi muponisi wa wena nkoka wa byona i ku va wu endla leswaku hi siku ra mahetelelo u swi tiva leswaku u ta va u yime kwihi loko mhalamhala yi biwa.

Swi nghenisiwile hi valungu laha va teke laha Afrika laha va nga fika va dyondzisa vanhu va ntima hi vukreste.

Mina ndzi ri vukreste i ripfumelo ra munhu leri a nga na rona eka hosi tanihi muponisi wa yena mhaka leyi ndza yi ala.

A ndzi ta ku swi nga ka swi nga hanyi swin'we tanihi hikuva Xikwembu xa hina i Xikwembu lexi lavaka ku dzunisiwa xi ri xoxe hikuva hi xona xi endleke tilo na misava xi tlhela xi teka n'wana wa xona loyi a nga wun'we leswaku a ta fela swidyoho swa mani na mani.

Yi dyondzisa vanhu va muganga wa ka hina vutomi yi vadyondzisa ndlela ya ku hanya ku va komba leswaku va fanekele va hanya vutomi byihi loko va lava vutomi lebyi nga heriki.

Hikuva va na miehleketo ya leswaku vukreste byi tile na valungu loko va lava ku tshamisa vanhu vanhu vantima kumbe vanhu va Afrika evuhlongeni.

Ndzi nga ha n'wi tivisa leswaku u fanekele ku amukela kreste loko a lava ku hanya vutomi lebyi nga heriki tanihi hosi muponisi wa yena.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku vakokwana va vile kona na swona va n'wi nyika mikateko loko a kombela tanihi vanhu lava va nga kusuhi na yena.

Ina ndza pfumela hikuva ku na vanhu lava nga na tinyiko to fana na to kuma marungula ku huma eka lava va hundzeke emisaveni.

Yi hlamusela leswaku vakokwani lava nga hanyiki va nyiketa mikateko vakokwana lava hanyaka va pfuneta loko va karhi va hanya.

Ina tanihi ku va vile kona emisaveni va swi tiva leswi vanhu va hlanganaka na swona laha misaveni.

Leswi swi ta endla leswaku va dyondzisa vana va vona na vatukulu va vona ku hlaya na ku tsala leri swi endla leswaku va va va karhi va hlanganile va va xilo xin'we na ndhavuko wa vona.

Nga ha va xavela swibelana, ndzi va xavela miceka, ndzi va xavela masandhazi, ndzi va xavela na maduku. Swa le mavokweni, swa le nhlokweni, swa vuhlalu.

lebyi ambariwaka emikhubyeni i vuhlalu byo sasekisa, lebyi byi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko, i vuhlalu lebyi kombisaka leswaku i tin'anga. Naswona mihlovo ya vuhlalu lebyi ambariwaka eminkhubyeni na lebyi byi ambariwaka hi tin'anga a byi fani.

Tirhisile wulu na nayiti na vuhlalu. Loko ndzi karhi ndzi rhunga a ndzi rhunga hi ku hlayelela leswaku ndzi chela vuhlalu byingani byo hambanahambana. Endzhaku ka sweswo ndzi boha. Leswi hi swona swi endlaka leswaku vuhlalu bya mina byi va byi xongile hi ndlela leyi.

cina xibelana ku tirhisiwa tinyonga na milenge. U fanele u tiyisisa leswaku milenge ya wena leswi u nga yimisa xiswona, loko u karhi u jikisa tinyonga onge wi.

va ambala tinjhovo, timphaxana, na xa le nhlokweni.

va ambala madeva, xibelani, masandhazi, tiyele, maduku, vuhlalu.

Dokodela Thomas Chauke. Tanihi leswi va tlangaka tinsimu leti akaka no tlhela ti horisa.

Vuyimbeleri bya Xitsonga. Tanihi leswi ndzi nga muTsonga, naswona loko ndzi karhi ndzi tlanga vuyimbeleri lebyi ndzi kota ku endla mintirho yo hambanahambana, hikuva matlangelo ya kona hi lamo hatlisa.

I ndhavuko wa Xitsonga.

Xibelana na makhwaya. Leswi hi swona swi kurisaka ndhavuko wa vaTsonga, na ku kombisa leswaku va tinyungubyisa hi ndhavuko wa vona.

Ku dyondza ku hanya na vanhu, ku amukela swiyimo, ku tiyisela hambi swi tika.

Dokodela Thomas Chauke, tanihileswi va nga xiyimbeleri lexi yimbelelaka swilo swo aka, swo horisa.

Yindlu leyi akiwaka hi switina swo hisiwa na mabyasi. Ina ndzi nga tshama, tanihileswi yi tivekaka yi ri yindlu leyi titimelaka kahle.

I ku sweka, ku tlhogomela muti, ku hlayisa vana.

muti va ya entirhweni va tiyisisa leswaku timfanelo ta muti hinkwawo ti helerile.

ndzi dyondzisiwile hi kokwana wa mina.

I ku va vana va muti na vanhu va kwala ndyangwini va swi tiva leswaku i vana va mani naswona .

Ekerekeni ya hina ku na xikhongelo lexi yisiwaka ekaya leswaku va ya khongelela va muti, ku va Xikwembu xi va xi ri na vona. A ndzi ta leswaku vanhu lava ndzi kerekaka na vona va ta laha kaya va ta va ta hi khongelela na ku tlhela va hi tiyisa .

Mina ndzi tsakela ku yimbelela tinsimu leti hi dyondzisiwaka tona exikolweni xa vana. Tanihi ku ri i tinsimu leti ndzi nga kula hi tona, na ku ndzi kota ku ti yimbelela.

I ku va ti karhi ti hi horisa eswiyin'weni na ku tlhela ti hi ti yisa .

Mina ndzi vona swakudya swa masiku lawa kumbe swa manguva lawa, swi endla leswaku rihanyo ra hina ri tshama ri nga ri kahle. Tanihi ku va swakudya swa ndhavuko swa khale, na ku va swilo leswi hi faneleke hi swi kuma eswakudyeni a swa ha ri kona.

Va dya vuswa na nyama leyi swekiweke hi vavasati lava .

A ndzi se tshama ndzi ya laha ku phahliwaka kumbe ku dya

Ndzi rhandza ku dya kwembe, kumbe laha va rhangaka hi ku tsemelela matshopi. Loko va ri tsemelela va ri chela ematini va ri hlantswa potweni va pfala. Loko ri karhi ri ya ekufeni va chela na mugayo va sweka .

Swakudya swa ndhavuko swi endla leswaku munhu laha a humaka kona, swi tlhela swi dyondzisa munhu hi ta . Loko u dya swakudya swa ndhavuko u tlhela u kuma swo aka tanihileswi hi swi hambanahambanaka.

Vukanyi. Byalwa bya vukanyi ku laveka ku va loko marhumburiwile, ma vekiwa mukorotwana wu pfariwa ku ringana masiku yo karhi. Loko byi pfuriwa loko byi bava swi vula leswaku.